Isiza ekuthenini amadlozi uyakuvikela, akukhanyisele lapho ofuna khona, akunikeze iy'nhlanhla. Kahle kahle basuke bengama-guardian angels wakho. Abantu abangasekho sibathatha njengokuthi bayi-connection between uNkulunkulu nathi, sicela bona ukuthi basicelele kuNkulunkulu ngalezo zinto lezo esizifunayo ngaleso sikhathi. Yingakho siye sibahlabela mhlampeni izinto, sibachithele igazi, nokuxoxa iy'ndaba ngabo, mhlampe sibaculele, siyabazwisisa ukuthi nathi siyabonga ngalokho abasuke besenzela khona.

Hhayi-ke sibona ngey'ndlela ezingafani, kumina kuye kungidide ukuthi kungani abantu amaZulu uma ngabe evunulile ngey'mpahla eziveza umzimba kubonakale nje kwamukelekile njengesiko. Uma sekuthi thina abanye abantu uma begqoke izinto ezifushane eziveza umzimba, okungeyona imvunulo kungabonakali njengokwamukelwa lokho emiphakathini kunalokho begxekwe, bebizwe ngamagama, kuye kungidideke nje lokho. Kodwa-ke kukhona konke imvunulo yinhle phela futhi kuyisiko ukuthi abantu besifazane bagqoke ngale ndlela abasuke begqoke ngayo, ukuthi nje kwesinye isikhathi ezinye izinto ziyadida nje.

Ngokwethu thina maZulu ngomngcwabo womuntu uyahlonishwa, akufanele kubangwe umsindo noma kube khona iy'ngoma ey'dlalwayo noma ngabe lowo muntu ube yilunga la lolo hlobo lomculo. Kodwa nje umngcwabo womuntu siyamhlonipha, ungcwatshwa ngesizotha futhi siyesibheke ukuthi ushone ngayiphi indlela. Uma kuwukuthi eshone ngesikhali siye singamngenisi ekhaya, noma uma simngenisa ekhaya siyamgeza lawo manxeba ukuze kungabi nomkhokha omubi. Uma kuwukuthi eshone ngokugula kulungile uyangeniswa ekhaya. Kodwa nje siyawuhlonipha umngcwabo womuntu, asibangi misindo, siyazotha, asidlali irediyo, asenzi lutho nje oluzokwenza ukuthi umuntu angahlonipheki eshonile.

Noma ngabe ubani othanda ukupheka, uthanda ukupheka ukudla kwendabuko noma ukudla kwe-culture yakhe, uyakuthokozela lokho. So abantu abaningi baye badinge isikhathi esanele sokuthi bapheke lokho kudla lokho ukuze bezokhipha uhlobo lolu lokudla olufanelwe ukudliwa abantu nohlobo lokudla abazigqajayo ngalo, so, ukudla esikuphekayo kwelokhunja kwesiko lethu siyakuhlonipha kakhulu, umphakathi uyakuhlonipha ngoba lokho kusuke kusikhumbuza imvelaphi yethu.

Umuntu wesifazane osamncane uhamba usiko lomhlolo emhlanga. Lokho kuyamsiza kakhulu ukuthi anganaki abafana nokuthi uyingxenye yomculo obakhona njalo emphakathini, nelokhunjana uyilunga ley'ngoma futhi esinwayo emphakathini yamasiko, uweshaya ney'nkondlo. Kuningi nje akwenzayo njengomntwana omncane okungijabulisayo.

Ngokwazi kwami, uma uthombile uye uyalwe ngezinto ekufanele uzenze nezinto okungafanele uzenze. Mina nje ngokwami kwakuthiwa uhlalela kude nabafana. Uma ngabe uthombile awusondeli elokhunjeni kubafana, kubantu besilisa, awubaphekeli futhi uhlala endlini nje uzivalelile.

Isiko lakaZulu engilaziyo kanye nelamaXhosa, lelo liyisiko elihle kakhulu lelo, lisiza abantwana ekuthenini bangagcini benza izinto ekungafanele bazenze, lisiza nabantu besilisa ukuthi benze ukuthi kungatheleleki izifo kalula.

Imicimbi wokuthombha isici esibalulekile khona yilapho umuntu wesifazane asuke eyalwa khona ukuthi kufanele aziphathe kanjani nokuthi kufanele azigcine kanjani eklini. Ziningi izinto ey'suke zenziwa lapho kanye nakubona abantu besilisa, kuningi la osuke ufundiswa khona izinto ekufanele uzenze nezinto ekungafanele uzenze. Kanti ingxenye emnandi kakhulu-ke ilapho osukwenzelwa khona umcimbi, okuyilapho osuke ubungazwa khona ukuthi sewumuntu wesifazane ngokuphelele-ke manje, la usuke usungeniswa khona esigabeni sokuba wumuntu wesifazane.

bagcina abantu abasebenza ngokukamoya, bagcina sebebizwa ngabaphrofethi bamanga ngoba abantu abaningi abasakholelwa ezintweni zakamoya.

Abantu besilisa baye bayalwe ukuthi umuntu wesilisa uziphatha kanjani nokuthi umphatha kanjani umuntu wesifazane uma ungumuntu wesilisa, kanye nokudoda nje bempilo ukuthi yiziphi iy'nqumo okufanele uzithathe uma uphila nje nabantu.